Ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi abalimi bengalwa nezinambuzane ngendlela elungile, engezosetshenziswa ngokweqile izibulala-nambuzana, okokuqala ukufaka amanethi mangabe izitshalo zabo zincane. Izitshalo okubalelwa khona opelepele, o-anyanyisi, mangabe izitshalo zabo zinkulu kakhulu, bangafutha bangeqisi kakhulu kuzibulala zinambuzane, izibulala-nambuzane bazifaka hlawumpe kanye ngesonto.

Yebo, ngisake ngavakashela insimu yezithelo, kwakutshalwe ama-orintshi, ubhanana nama-apula, ne-strawberry, isitshalo esayimfilithi yami kwakuyi-strawberry.

Izintuthwane ziyayiqoqa impova, ziyathutha lokhu bakwenza ngokuthi eyodwa iyahamba iyobiza enye, mase ziyaqhamuka ziningi ziyicosha. Lokho kuyindima enkulu izintshalo ngoba ngesikhathi beqoqa impova bayayichitha phansi isale imile. Okunye okusizayo ngezintuthwane ngeskhathi zimba umhlabathi zivusa lo mhlabathi ongaphansi ozosiza ukuthi kumile izintshalo.

Ngikanikela emphakathini ngibheke umndeni onhlwempu ngibanike izitshalo zami engizitshalile ezinganakele, esazihle eziphuma ensimini, ngingabamba iqhaza ekutheni ngivumelane nesinqumo abasithathayo engisibonayo ukuthi silungile. Nami ngingabanika imibono yami engibona ukuthi ingathuthukisa i-CSA kanye nomphakathi wangakithi.

Izikhuthazo ezinganikwa intsha ukuba ihlanganyele emisebenzini yezolimo ukuthi babone ukuthi kule sizwe esesiphila kusona, awusakwazi ukuphila ngemali oyithola ekusebenzini, kodwa uyadinga ukuthi ube nenye umsebenzi owenzayo eceleni. Lokho kuzokwenza wena ukuthi ungazitholi usuwunhlwempu ungasakwazi ukwenza ezinye zezidingo zakho, umsebenzi wezolimo iwona ovuma kakhulu ngoba awubizi kakhulu. Udinga nje imali yokuqala ukuthenga izinto azozitshala imvula ikhona, amanzi ungakha nawasemfuleni ukuze ungamoshi amanzi, lokho kuzokwenza ukuthi ukhiqize izilimo ezinhle uzidayisele namasuphamakethi.

Indlela esisimeme esikhundleni zesikhumba sendabuko esenziwayo ukwehliswa kwezisu, ukwehliswa kwezingalo.

UBaba uMthembu angadinga indlu engangena amanzi, engangena umoya engangena amakhaza, ekhanyayo kakhulu, efakwe ugesi futhi efudumele. Izitsha zokufaka ukudla nezokufaka amanzi.

Izingozi zokusebenzisa uvolo zifaka ukuthi abanye abantu bangenzeka bengazwani novolo esikhumbeni sabo. Uvolo futhi ucosha kakhulu udoti lokhu kungabanga abantu bagcine sebekhwehlela. Futhi uvolo awukho bushelelezi kwiskhumba somuntu, uqinile.

I-Merino ithambile futhi iyahlala isikhathi eside, i-Shetland iyaphuza ukutholwa amanzi koda futhi ithe ukuqinaqina. I-Superwash yona iyahlala koda azikho izithako zemvelo kuyona.

Inzuzo yewayini eli-oganikhi liyasiza ngoba lisiza ekutheni uyaliphuza mangabe unezigulo, liyasiza lapho ukuthi futhi lakhiwe ngezitshalo zemvelo, akakufakanga amakhemikhali amaningi njengama-fertiliser. Iyasiza futhi eku-fertiliser umhlabathi, futhi iyasiza nokuthi inezinhlobonhlobo zamawayini ahlukene.

Ukutshalwa kwakuqala bekungeve kulungile ngoba bekungafakwa izinto eziningi makutshalwa, lokho bekwenza ukuthi isithelo siphume sisihle futhi simnandi. Okwamanje, sebefaka izinto ezibizwa ngama-fertilisers ezenza ukuthi isitshalo leso singaphumi siyimvelo yaso, kodwa siphume sokukhona okufakiwe, ubumnandi bungazakali njengasekuqaleni.

Zokufuya izinkomo kungawukuthi uzodinga umlimi ekuzomele umholele, udinge indawo evikelekile ukuze izinkomo zakho zingeke ziphume ziyohlukumeza umphakathi, zidle izitshalo zomphakathi. Kungadingeka ukuthi izinkomo zakho uzise ediphini njalo ngesonto, kungadingeka ukuthi uhlezi uba nodokotela ozozibheka njalo.

Ukuthi kube nompompi womphakathi lapho wonke umuntu emphakathini ozobe evumelekile ukukha kuwona, kodwa sinikezane isikhathi. Ungathathi isikhathi eside ukha amanzi ngoba nabanye bayadinga ukuthi bawakhe amanzi.

Iy'ntuthwane engisake ngahlangabezana nazo ama-fire ants nama-harvest ants.

Ukwehlisa ukuhlupheka, ukudala amathuma omsebenzi, ukuthuthukisa izindawo zasemakhaya, izona zindlela indima engadlalwa amadlelandawonye ekwenzeni ngcono izimo zemakethe.

Indlela engingavikela ngayo abasebenzi bami ukuthi bagqoke umfaniswano wokusebenza ovikelayo, ukuthi njalo ngesonto noma ngenyanga baye kudokotela, bahanjiswe imina kudokotela bayobheka ukuthi abakatholani yini nezibulala-zinambuzane. Ukuthi njalo ngibheke ukuthi basebenzisa ngendlela yini, ngifake nophawu olusetshenziswayo ukuthi, le sibulala-sinambuzana abasisebenzisayo siyingozi kudingeka ukuthi basisebenzise ngokwendlela.